Sena se ka beha bophelo ba hao le ba motho o mo tsebang kotsing. Hoba ka nako tse ding motho a be a hloka thuso ya hao kannete, mohlala ha pula ena kapa e le bosiu. Ha e ba motho eo e ne le wena wa ho qetela ya hore o mo thuse moo e be jwale pula e ya monela wa koloba, wa kula. Ka hlakoreng le leng ha e le mantsibuya, ha ka tshwara poho moo. Ya tla utlwang bohloko ke wena jwalo ka mokganni ya tsebanang le motho eo o no lokela ho mo thusa. Jwale taba eo yona e bontsha kgethollo ena e pepeneneng mme e ka baka kotsi le bohloko bo boholo.

Taba ya sefofane se morao nakong ha e soka e ntlhahela. Empa ha e ka ntlhahela ke qala le ho qala ho palama sefofane, nka tshoha ka tsela e nngwe e makatsang, nka ba le letswalo lena le leholo, nka lla haholo, ke hweletse. Ka hlakoreng le leng, ke rapele haholo feela hore morena a mpe a re hauhele le batho bao ba tla beng ba palame le nna tsatsing leo.

Nka leka ho bua le mokganni, re leke ho rarolla. Ke tla leka ho mo hlalosetsa ke tse bebofaditse lentswe la ka. Ke leke ho hlalosa hantle hore ha se nna ya phoso boemong boo.

Ke bona ho le bobebe hore ke sebedise tekesi. Ke ithatela yona ehlile hobane e ka pelenyana, ya phakisa. Mme hape ho monate ka hare re kgona ho bonanang hantle, re qoqeng kaofela, o haufi le motho ya dutseng morao. Ke e ratela hona hoo.

Dumelang le kae? Ke a leboha ka hore o kgethe ho sebedisa kgwebo ena ya ka. Kgwebong ena ya ka, ke e sebedisa dikoloi tse palamisang batho ba tsheletseng ka tekesing e le nngwe mme dipedi ka palo. Ha ho le jwalo, ke palamisa batho ka mashome a mabedi a diranta mme ke ba beha setopong se seng le se seng. Mme ya tla hlokang hore mo ise ha hae, le ha e le hore koloi ha e kene ka seterateng seo ka ha se se tseleng ya ditekesi. Ke kgona ho mo patadisa mashome a mane a metso e mehlano. Ke a leboha.

Dumelang le kae? Ka ha ke bona se le eme nako e telele tjena. Ke ne ke re, ke na le leano la hore ho kaba jwang ha le ka sebedisa koloi yane ya ka yane? E palamisa batho ba tsheletseng mme le ha ho le jwalo, le tlo patala tjhelete e ka tlasenyana ho ele tla be le e patala ditekesing. Mme ke le tshepisa hore ke tlo le theola setopong se seng le se seng se haufi le seterateng sa moo o dulang ho feta ka moo tekesi yona e le theolang teng.

Ka tsatsi le leng nkile ka siwa ke bese ele hore ke ne ke ntse ke batlana le beke ya ka eo ke theohelang ka yona tsatsi le leng le leng. Jwale nakong eo ke ne ke nahanne hore ke tswile ka yona, kathe ke ne ke le morao. Ke ile ka fihla ke na le metsotso e leshome bese e ntshile, ka lebaka feela la beke e keneng ke e batla. Ka nako eo ke qetile ntho e nngwe le nngwe ka nako.